Endiyicingayo mna yoba inzima ingakukutyala kum ngoba xa utyala zininzi izinto ekufuneka uziqwalasele. Funeka uqwalasele into yoba umhlaba wakho ukulungele na utyala, emva koko funeke ubone into yoba ngaba umhlaba wakho uyawunkcenkceshela. Funeka ubone into yobana ngaba uyakhulisa, uyajonga into yobana ngaba kuyakhula na oku ukutyalileyo.

Ndingambonisa ngolu hlobo lwento okubana ngaba xana uza kutyala izityalo zorhwebo, izityalo zorhwebo zinexesha elithile ekufuneka zihlume ngalo kanti xa uzawutyala ujongilanga, ujongilanga yena uza neoyile, neoyile. Ngoko ke ioyile yeyona yona yona nto siyisebenzisisa rhoqo, alikho ixesha apho esingasebenzisi ngalo ioyile kodwa izityalo zorhwebo zona zinexesha lazo. Zityalwa ngexesha lazo, zivunwe ngexesha lazo.

Ndingatsho ndithi, ewe, abantu basenomdla, ndiphinde ndithi abantu abasenamdla. Uyawufumanisa intoba ngaba abona bona bantu banomdla ngabantu abahlala ezilalini ngoba bona banomhlaba abanakho ukuwusebenzisa for utyala, kanti abantu basezidolophini bona abanawo umhlaba baathi bangawusebenzisa for utyala. Kwaye ke ngoku edolophini izinto zifumaneka ezivenkileni kufutshane, kanti ke ngoku ezilalini kuba kude edolophini. Ngoko ke ngoku abantu baye babone intoba ngaba kungangcono ukuba ngaba bona bazityalele izinto zabo, iigadi zabo. Norhwebo ke xa ungqinamisa nelali nasedolophini ayifani.

Ngokwazi kwam mna yiBotswana ethenga apha eMzantsi iziqhamo, iNamibia iyathenga apha eMzantsi, isixeko esithiwa yiUkraine naso siyathenga apha eMzantsi naseLesotho bayathenga apha kuthi eMzantsi, and ndiyacinga neNigeria bayathenga apha kuthi eMzantsi.

Ukubana ngaba uzawuvuna kakhulu, uzawukwazi uba mawuhambe uyothengisa ukwazi ukwenza imali. Iba nefuthe ke kumvuni ngoba uzawukwazi uyothengisa enze imali, iphinde ibe nefuthe nakumthengi ngoba naye uzawufumana ngexabiso noko elisezantsi. Ngoba ngokuye ube uvuna, ngokuba ube uthengisa ngokuba ube imali ingena.

Esona sityalo mna kum litapile. Ngoba itapile, one, linesondlo. Okwesibini, itapile inintsi into onoyenza ngetapile, zinintsi izitya onozenza ngetapile. Itapile liyafikeleleka nakwixabiso layo.

Mna ndinganomdla wotyala itapile ngoba itapile kufuneka ukhangele indawo apho unotyala khona, apho kukho ilanga khona. Ukhangele indawo enomhlaba ofumileyo, ukhangele ke ngoku intyatyambo or intyalo yalo itapile. Emva koko utyale ke ngoku itapile lakho then ke ngoku uyazi into yobana ngaba uzayihlangahlanganisa, itapile alikhuli xa lisondelelene. And then ekugqibeleni ke ngoku uliplante kwindawo enikwazi ufumana amanzi kuwo msinyane and then ke ngoku uyazi ke ngoku uba uzawuthintela nezinto ezinotya itapile lakho.

Kaloku i-sugar cane yiyo ezisa iswekile, ngoko ke iswekile yinto esetyenziswa njalo endlini. Kuyafuneka into yoba ngaba isoloko ikhona ngoba yi-part yezinto esithi xa sisenza, siyothenga izinto zasendlini isoloko ifuneka ibe khona.

Okokuqala, ujongilanga uza neoyile. Ioyile ke yinto esetyenziswayo ezindlini ngalo lonke ixesha, yinto esetyenziswayo ngoonobhizinesi ngalo lonke ixesha. Enye ingenelelo ungakwazi neyobana ngaba wakhe into ekuthiwa yiplanti yayo ujenereyithe ioyile khona and then ke ngoku uyazi nento yokokubana ngaba ne-job creation ungakwazi uyenza apho, yha.

Uba nalo kakhulu ifuthe kaloku umhlaba apho uzawutyalwa kuwo ngoba awukwazi utyala mhlawumbi emhlabeni owomileyo. Ibalulekile into yoba ngaba uthi xa ukhangela umhlaba ujonge umhlaba wakho intoba ngaba uzawukwazi na ukukutyalela esi sivuno usifunayo and umhlaba wakho usemgangathweni na. Kufuneke uyenzile uqwalaselo lojonga ubana ngaba umhlaba lo uzawutyala kuwo .

Funeka ujonge into yoba ngaba umhlaba lona uzawulima kuwo ngumhlaba onjani, like as in dithemayina i-soil type. And then ke ngoku emva koko ukhangele uba lo mhlaba unazo na izinongo or what we call ii-nutrients for uba ngaba zikwazi intoba ngaba lo mhlaba ungakwazi na ukunotsharisha isivuno esi. Then funeka ujonge ke ngoku nentoba ngaba kule ndawo ke ngoku uzawuvuna kuyo akukho matye na, akukho le nto ekuthiwa iingcambu ezikhoyo ezingafunekiyo na. Yha ungalungisa ngolo hlobo, ungalungiselela utyala ngolo hlobo.

Hayi, andiqondi ke uba ingakhona ingenelelo zokulima emahlathi, amahlathi. Andiqondi amahlathi asetyenziswa kwintoni, enza ntoni, athengiswa yintoni. Andiqondi uba ingayingenelelo leyo.

Andiqondi ngoba ke azange ndabona kwa indawo mna apho yenziwa khona, zange ndava kule ndawo ndikuyo ndihlala kuyo eGqeberha uba ikhona indawo ekhoyo eyojika uboya begusha. Azange ndayiva kwaye azange ndayibona ngoba andiqondi ke, ayonto ixhaphakileyo.

Ndicinga into yobana ngaba mna bathatha imali bayifake ezindaweni ezingabalulekanga, indlela abathatha ngayo imali bayifake kwiimvaba ngeemvaba ayibalulekanga. Ngoba ke ukuba ngaba bebenongena bavule ezi ndawo zivaliweyo bebenokwenza ibhizinesi, emveni koko kubekho, kube khona abantu , banintsi abantu abangena misebenzi, kube khona abantu abakwaziyo uzokwazi uphangela. Kodwa ke into endiyibonayo mna ndiyabona ukuba ngaba kweli cala le agriculture akukho, akukho mntu unomdla wokubona uba iyaphumelela, iya phambili, iyaphuhlisa.

Izityalo ezivunwa ngobusika yi-carrots, itapile, ispinatshi, ikhaphetshu ne-cauliflower. Ndiyacinga nebrokholi yeyasebusika mh-mh.